Nnyaa, ga ke dumele gore go merogo e e sa itsegeng ka gonne borrapolasi ba rekisa dijalo tsa bona kwa mafatsheng a kontle ka go a romela kwa boemela dikepe. Mme merogo e go melemo thata go ka e leka, ka gonne e na le dikotla tse e leng goreng mmele ga o dije thata.

Molemo wa go jala maungo a jaaka diapole kgotsa dipanana ke ka gore diapole o kgona go di godisa ngwaga o otlhe go ya ka mofuta o o jadileng mo polaseng ya gago, mme dipanana tsona di kgona go go tlisetsa madi a le mantsi ka gore o kgona go di rekisa kwa mmarakeng tsa kwa ntle.

Merogo e e jaaka ditamati e jalwa ka Phatwe ka gonne nako e o serame ga se sa tlhole se le teng, morogo o ke o tshabelelwang ke serame mme o tlhoka go rojwa pele ga nako ya mariga.

Rooibos e jalwa mo mmung o tletseng santa mme ke peo e e sa tlhokeng tlhokomelo e le ntsi go le go kalo ka gonne ke ya santlhaga, ka peo ya teng e a jalwa mme e tlogelwe dibeke di le pedi kgotsa tharo pele go ka tshelwa di nontsha mmu. E gole mo dikgweding di le thataro go fitlha gole dilo bongwe pele e ka kgetlhiwa, ka kopi e a ntshiwa mo mmung mme e ye go tswelediwa pele ka go berekiwa.

Melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos ke go fokotsa kgatelelo e kwa godimo ya madi, go fokotsa sukiri e leng mo mmeleng, mme e siametse bo mme ba ba mo mmeleng le ba ba siamelang bana ka matsele rooibos e siame tota.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke go short-a ga madi mme komelelo e tseneletse mo lefatsheng la bone. Di ka rarabololwa ke fa gore puso e ka abelana ka ditheo tsa madi mo balemiruing mme bafana le ka kitso le tshedimosetso ya go ka lwantsha komelelo mo mafatsheng a rooibos e godisiwa ko teng, mme e se rooibos fela ba ntshe kitso mo balemiruing botlhe ba ba godisang dijalo mo Aforika Borwa.

Dikgwetlho tse dikgolo tsa balemirui ba maungo tse ba lebaganeng le tsone gompieno ke tlhwatlhwa tlase ya maungo kwa dimarakeng, go duela babereki e le madi a kwa godimo le komelelo le tse di tseneletseng thata mo dipolaseng tsa bona.

Ditsela tsa go dirisa maungo mo dilong tse di jalo ke go dira dinkga monate tse di dirisiwang mo dilo tse di tshasiwang mo matlalong, go dira dilo tsa hubbly bubbly, mme le go dira dilo tsa dinotsididi.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole, morara, dipanana le dinamune ka gonne o ka fitlhela le teng mo mabenkeleng ngwaga otlhe and-e gape a dirisiwa le go dira bo ditlolo dijeme le mafura a maungo.

Dingwe tsa merogo e e lengwang e jewa thata lefatshe lotlhe ke mmidi le dinawa, lebaka e le gore borrapolasi ga ba duedisiwe madi a kwa godimo fa ba rekisa dilo tse kwa mmarakeng.

Seabe sa dithoro le mabele mo temothuong ya segompieno ke go ka godisa dijo ka bonako mme go dira gore di dule di le teng ka nako tsotlhe. Mo thulaganyong ya tsa dijo re ka di ba kopantsha le dijo tsa go tshwana le borotho, , bogobe le dijo tsa segompieno tse di tshwanang le di-cornflakes jalo jalo.

Fa go tewa wine farming go tewa go godisiwa ga sejalo sa morara, wine ga e se sejalo mme sejalo sa teng ke morara o jalwang go simologa kwa tshimologong. Ga morara o, o godile o a berekiwa kwa difaboriking gore o fetoge o le wine kwa bokhutlhong.

Ga go tlhokege dilo di le dintsi go ka itshimololela tshingwana mo lelapeng, dilo tse di tlhokegang go itshimololela tshingwana mo lelapeng ke dilo tsa go tshwana jaaka garawe, haraka, selo sa go thibela dijalo tsa gago mo letsatsing le le bogale la mo Aforika Borwa, disata mme le di nontsha mmung ditlile go tlhokagala.

Go lemiwa ga rooibos ga go tseye lefatshe le le ntsi, mme temo ya rooibos ga e se e diragalang mo mafatsheng a e leng goreng a tsaya lefatshe la diphologolo tsa naga kgotsa tsa santlhaga.

Dijo tsa dithoro tse di botlhokwa mo mmeleng ke mmidi le dinawa le mabele, mme mosola wa teng ke go ka thusa sa mmele ka go naatlafatsa masole a mmele le go ka fana ka dibithamini le di mineral e tse di ka lwantshang malwetsi le go ka go nontsha.

Dilo tse o tshwanetseng go di lebelela pele o ka jala rooibos kwa temothuong ya gago di tshwana le mofuta wa mmu o kwa temothuong ya gago, a go na le dithaba kwa temothuong ya gago, a go tla tlhokagala dinotsha mmung kwa temothuong ya gago, maemo a bosa kwa temothuong ya gago, mme le gore a metsi a ka tlhokagala kwa temothuong ya gago gore o ka godisa rooibos ya gago sentle.

Rooibos e gola ka bonako mme e duela madi a kwa godimo, ga e tseye lefatshe le le ntsi gore o ka e godisa, mme e duela madi a kwa godimo go feta dijalo tse di tlwaelegileng jaaka mmidi le mabele.

Rooibos e dirisiwa jaaka sekgisa monate mo dijong le mo ditlolong tsa go intlafatsa, mo madirelong a mangwe e dirisiwa fela jaaka tee kgotsa fela jaaka sejo.

Ke ditsela tse dišwa tse merogo e dirisiwang ka tsone ke go ka thusa batho gore ba boloke nako ka ba dula ba le kwa tirong, mme mo dijong tse di gatseditsweng ke go ka oketsa mo dikgwebong le mo bathong gore ba dule ba le mo tshedimosetsong ya gore dijo tsa boleng jo bo oketsegileng di ka nna di ba thusa.

Ke ne ke ka reka merogo e e tshwanang jaaka lephutsi, khabetšhe le morogo wa thepe ka gonne e na le dikotla tse di kwa godimo, mme ga di tseye lobaka gore o ka di apaya di monate mme di na le dikotla.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo ka tsela e e kwa godimo ka gonne e dira gore balemirui ba kgone go fokotsa boleng jwa go tsamaisa kgwebo, mme ba ise diporaefete tsa bone kwa godimo. Mo kgwebong ya maungo e thusa ka gonne e dira maungo a nne teng ngwaga otlhe le gore batho ba dule ba fepegile ka dinako tsotlhe.